Swi antswa hi ku famba hi xihahampfhuka a xi hlweli ku fika etindhawini kumbe eka swa laha Afrika-Dzonga leswin'wana swa laha Afrika-Dzonga kambe mabazi va swa hlwela swi teka nkarhi nakona emoyeni a ku na ku na na swihahampfhuka swin'wana mi boheka ku pfa mi yima endleleni ku ku swin'wana swi ta yima loko xihahampfhuka xi suka xi sukile a ku na ku xi ya fika eka riendzo ra.

Yi kahle nakona yi kota ku olovisa marendzo ya vanhu nakona yi tlhela yi ku mpfhuka wo karhi u ya fika ka mpfhuka wo karhi i hakela mali muni nakona hikuva hambi ku ri na madyambu u lava ku ya kun'wanyana wa swi kota ku u famba hi le ku yi ya kwihi hi mpfhuka wo karhi yi olova.

A ndzi ta tirhisa xo kota ku hlayela tinhlayo leswaku ni xi dyondza kumbe vhiki ni xi tolovela ni va ku loko mali yo karhi munhu a hakele so kumbe va hakele va ri vanharhu kumbe va ni va cincela mali yo fika kwini mina ni teka .

Va fanele va tshika ku alela ti-customer-a swa ku va xava nhundzu yo karhi hikuva loko va hlwela na yona ya onhaka ro leha ku fika kumbe ku .

Ti amukela nhundzu eka swikepe leswi taku hi le lwandle kumbe ku fambisa nhundzu yi ya eka matiko man'wanyana loko va amukela leyi ya ka mashopo yi ta kota ku ya ka ti .

Hikuva va alela leswaku va ti uber va rhwala vanhu e va va tekela ti-customer-a loko va uber va rhwala vanhu eswitichini va ku kona lava mathekisi a va ha koti ku tirha nakona va endla va ti uber.

Mali ndzi nga yi hlayisa hi ku jikajika na khadi yi va yi ri ekhadini hinkwayo kumbe loko yi ri xipacini ni va ni lexi ziphaka kumbe eburukwini laha xi nga endla xi ku munhu ringe ngheni.

A ndzi ta hlamusela leswaku ku va hi famba hi manyaneni a swi ndzi khomi kahle hikuva loko ko va na ko tshuka ku endleke khombo tekeriwa hi vutomi nakona swi vava ngopfu ku famba mi manyanini mi tlhela mi hakela mali yo ringana ku fana na lava.

Swi na switandzhaku swa ku ri vanhu va durheliwa swihahampfhuka ku nga ri ku nga ri vona va nga na na swihahampfhuka nakona vanhu a va koti ku fika .

Ndzi vona byi nga ri kona vukorhokeri kambe ndzi vona vadyuhari va nga loko va khandziya mabazi kumbe tithekisi ri wa va kota ku tshama hikuva vadyuhari va nga ka va nga swi koti kambe van'wani vanhu a va pfumeli ku yima va hlamusela leswaku na vona va hakerile na ya lava vadyuhari kambe leswi swi ya hi ku munhu u kurisiwe emutini wa njhani.

Loko ku ri na munhu loyi ndzi n'wi tivaka kumbe loyi hi nga hlamusela leswaku a ndzi ta tisa ni hakela ndzi ta n'wi hakela kona kumbe loko ku nga ri na munhu loyi ni n'wi tivaka ndzi nga hlamusela muchayeri wa thekisi leswaku ndzi ta n'wi hakela loko hi fika e mina ya short.

Vanhu va le malokixini va tekeriwa ngopfu enhlokweni i vanhu lava nga na mali ku tlula vanhu vo tala kaya kumbe eswitandini hikokwalaho va tekeriwa ngopfu ya vona byi va byi ri bya xiyimo xa le henhla.

Yi pfuna ku tlakusa ikhonomi hikuva kombaku va suka eka swifundzankulu swo karhi va yaka swin'wana ya ti toll gate yi kotaku ku lunghisa mapatu loko ma yi tlhelaku yi wela na le ka ndzindzakhombo wa patu road accident loko munhu a tshuka a wile hi .

Munhu u fanele a ta na swo nwa nyoka a tlhela a va na xintsongonyana xo kota ku khighela a hleketa ku etlela leswi swi ta endla leswaku riendzo ra yena ni ri tlhela ri koma nakona a nga fanelangi a nwa ngopfu tumbuluko wu n'wu rhuma swa endla wu n'wu rhuma va ri laha ku nga.

Vachayeri va mathekisi nkarhi wun'wani va hikuva ku tirhana na vanhu nkarhi wun'wanyana swi lava vanhu vambirhi vachayeri vo tala va mathekisi i vanhu va swimbilwana a va mahanyelo ya vanhu yo hambana.

Mabazi yo tala loko ya karhi ya famba la endleleni vachayeri ya vona nkarhi wun'wanyani va twa onge va hi rivilo leri nga pimeriwa ku bazi ri fanele ri famba hi rivilo ra so ku ri na vakhandziyi vachayeri va mabazi va tala ku tsutsuma swona swi vangaka timhangu ta mabazi.

Bolt yi ve na ntshikelelo eka swo famba hi mathekisi na mabazi hikuva vanhu a va ha ri thekisi va fonela bolt laha yi ta ku yi ta va hi nkarhi wolowo ene yi va yisa laha va lavaka kona ma famba hi tindhawu to tala ma famba ma kha ma yima kwihi na kwihi loko vanhu va fika va letini emitirhweni kumbe ka ti interview lavaka kona kambe bolt yi fikisa munhu hi nkarhi la lava.

A swi lulamangi hikuva na machayeri rejisitarini leswaku na vona va na swifambo swa va mathekisi vo va na nkanu na mona na ku lava ku tirha va ri kambe loko a vo tirhisana na bolt ni vona swi ta.

Yo biha ma nga khumba vutleketli bya le lwandle hi ndlela yo biha loko maxelo ma bihile na rona ra biha leswi swi endlaku nkarhi wun'wani swi mbombomela na nhundzu ya vanhu nkarhi wun'wanyani nhundzu ku lahleka yona loko maxelo ma bihile ku fambisa ka nhundzu swi nhundzu yin'wani ya .

A ndzi se tshama ndzi famba hi xitimela lexi endlaku ndzi nga fambi switimela swa la South Africa a swi hlayisekangi hi vunyingi ku tele vukhamba na vutomi bya wena byi va wukulu.

A ndzi ta ya eDubai i ndhawu nene laha wun'wani na wun'wani loko a vhaka a ya ku handle loko a saseka a ya ku ka.

Va fanele va dzikisa miehleketo ya vona lomu handle ka switimela leswaku a ku na munhu loyi a khandziyaka xitimela mathikithi nakona va fanele va swi hleketa kahle leswaku gezi xitimela xa ku tirha hi gezi a swi nge pasi South Africa hikwalaho ka ku gezi.

Eka vafambi swi vuyerisa leswaku munhu a swi bohi ku dya loko a ri karhi a famba kusuka ekaya a ngo fika swakudya kwala mavhengeleni ya swihahampfhuka nakona yena ku na leswi swi n'wi vuyerisaku hikuva u kuma mali mathikithi na mali leyi va xavaku hi yona .

U fanele a tiva ndhawu leyi va hirisaka ka wona movha a va na maphepha lawa ya nga ta kombisa leswaku wa fikelela ku na kona u fanele a tlhela a kombisa leswaku u ya tirhisa movha nakona a tiva swipimelo swa ku hayarisa movha leswaku loko movha ku endleka yini.

Nkoka hikuva vanhu va kota ku chika va xava swo dya ku va laha ndleleni swi tlhela swi swi va na fanerile va rhuma hi ntumbuluko.

A swi tiki ko va ku sweswi ku na ndlela ku na ndlela yo tala ya vutsotsi nakona byi tele ngopfu vutsotsi masiku lama nakona vanhu va tsakela leswaku leyi hlayisekile.

U fanele u ti lulamisela ku va u ri na maleri ya ku tala u nga ta tshuka u n'wi rhumile u tlhela u va na bege leyi u nga ta kota ku chela ka yona u tlhela u va u nga u tiva u ti lulamiserile ku va u nga heli mbilu se va karhele kumbe va twa vurhongo.

A ndzi nga ta swi tsakela hikuva ku na vutsotsi byo tala van'wani va va va ri hava na mali ya ku ta va ta chela petrol va kambe van'wanyana va nga tshuka va tekile na.

Swi cincile le hikuva a ka ha ri na munhu loyi a fambaka hi swigububugubu kambe swi endla vanhu va famba kahle va ti byerile leswaku loko va swi karhi va ta kota ku chela petiroli.

A ndzi ta rhanga ndzi languta leswaku ku hlayisekile kumbe njhani kumbe a ku talanga loko ku ri hava vanhu swa swa chavisa nyana wu tivi leswaku ku ta endleka yini nakona emovheni a ndzi humi fasitere fasitere loko ndzi fanele ndzi hakela ndzi pfula swintsongo ndzi ndzi tlhela ndzi va na xibalesa xa mina xi tshama xi .

Buloho u famba ehenhla ka rona laha hansi ku ri na buloho ri tsemakanya yi kambe thanele u famba endzeni ka yona yi tsemakanya hi le .

Xi fanele xi va na nhundzu ndhawu leyi vekaka yi ta va yi hlayisekile yi tlhela yi fika hi nkarhi lowu yi fika hi wona.

A ndzi ta tshama kwale xiyindlwanini nakona kumbe va ze la va famba lava nga va komba hi swibamu hikuva loko ndzi huma ku lava va nga va komba hi swibamu va ta va va ehlekete yini hi laha swi nga ta vutomi bya mina ekhombyeni so ku tihlayisa ndzi fanele ndzi famba.

A ndzi ta n'wi pfuna hikuva loko a ri karhi a yimile laha a endlile swihoxo laha a nga ta a nga ta gqina a xavile na mathikithi mambirhi ku ri a .

Leswaku loko mo tshuka mi yimisiwile vanhu va cheka leswaku mi ta mi huma kwihi swi va swi ri swa leswaku u ta u huma hi le ka tiko rihi nakona ku nga vi na.

A swi hlayisekanga hikuva vanhu vo tala va va van'wanyani va va va ti byerile leswaku mahala va fika va mi kombetela hi swibamu nkarhi wun'wanyani va mi hina nakona a ku na ndhawu leyi u nga ta tsutsumela ka yona u nga ta hlayiseka hi .

Swi olovisa hi ku ri a swi talanga munhu a rivala a karhi a ya kun'wanyana loko a ri na thikithi swa olovisa hikuva u to fika a .

Hikuva vanhu va famba va hlayisekile nakona ri va ri na swa kahle ri tlhela ri va ri va sirhelelile nakona ri hatla ri va nkarhi wun'wani ri va ri ri ri na xihambukelo kwala ndzeni ka.

Ndzi nga va hlamusela leswaku ndzi tsandzekile ku fika entirhweni movha wa mina wu bulukile thayele laha vuchayeri ivi movha lowu ta endzhaku ka mina wu chayisa .

A yi ndzi khomi kahle hikuva ku hakeriwa ti-toll gate nakona swa borha loko mi ri karhi mi ri ku fambeni mi tindhawu to karhi hikokwalaho ko lava ku hakela ti-toll gate laha nkarhi wo leha hikuva ku nga ri n'wina ntsena mi lava ku hakela .